Ho buwa nnete fela nkeke ka mo kenya e le e mong wa di reference ha ke batla mosebetsi hobane ha ke dumele a ntse a hopola ka nako ke ntse ke tla ke hola. Ke ne ke bapala bolo mara ke ne ke bona mokwetlisi re le bangata re le dibapadi ona sa kgone hore letsoho la hae le re fihlile kaofela a kgone ho bona talente ka bonngwe ho tswa ho ngwana o mong le o mong, nkeke ka mo kenya as jwalo ka reference ha ke batla mosebetsi hobane ha ke hopole a hopola hore ke motho ya jwang.

Ho buwa nnete fela ha ne ke bapala bolo, batho ba bangata ba ne ba tseba hore ke bapala bolo ka lebaka la hobane ke ne ke pasa hantle sekolong. So e ne e le tsela e nngwe ya ho ipapatsa hobane batho ne ba batla ho ne ba na le thahasello ya ho tseba dintho tse ngata tse ke di etsang bophelong hore ke be moithuti ya hlwahlwa jwalo. So ba bang ba bona ba thola hore motho enwa o rata bolo, so ne ba thabela hore ae ha ele mona ka dithutong tsa hae, a etsa hantle. Okay re lo mo sheba lebollong la dipapadi ho bapala hantle, na so ne ba ya ba lo nshebella ene le hape ke ne ke rata hore re bapale le mane motseng ka dinako tsohle le bana ba bang.